Ingangumbono omhle kakhulu lowo. Khumbula into yokuba ngaba xa le Wi-Fi izawukwazi ubaba mayibe khona ezitopini zeebhasi uyakwazi ngeli xesha uthi usalinde ibhasi ukuba kuza kwenzeka into yoba ngaba awuzofika ngokwexesha emsebenzini, uzawukwazi kanti ufowunela umphathi emsebenzini. Ungafowunanga uyakwazi ubhalela umphathi emsebenzini umxelela into yokuba ngaba awuzulenza ixesha. Kwaye nasebantwaneni besikolo ingaluncedo kakhulu ngoba ebegqibezela izibhalo zakhe zasekhaya, uyakwazi kanti nengeli xa esalindele ibhasi akwazi xhomana nabanye abantwana kwezi group banazo, agqibezele umsebenzi wakhe wesikolo. Ingaluncedo olukhulu kwiindawo esihlala kuzo.

Kule mihla siphila kuyo unxibelelwano seyiyinto eyaphetha seyisenza ubom bube lula. Khumbula xa uncokola ngokomnxeba nomntu bekukanintsi into yoba ngaba mhlawumbi angava kwale nto uyithethayo asabele esabelile, kuphele sekuphela kwaloo airtime. Kanti kule mihla kwaba WhatsApp bakhoyo sowukwazi nomvidiyolayiza umntu wenze unxibelelwano lube lula, nithethe nibonana. Loo nto ke leyo yenza into yoba ngaba nendlela le aza kuva ngayo ibe yindlela ephucukileyo, ibe yindlela apha ezawukwenza into yoba ngaba abe nombono wale nto uthetha ngayo ngoba uzawube uthetha naye umbona umvidiyolayizile. Kwaye kudala kwakuba nzima kanjalo ngoba unxibelelwano nanisithi nisathetha ngokwemfonomfono, iphele loo airtime.

Ndicinga xa urhulumente weli angakwazi ukufaka iipali kwilokishi nalokishi kubekho irutha kumzi ngamzi kweli mahala, kungalula ukwenza abemi beli bakwazi ukuyithenga idatha bezokwazi usebenzisa iWi-Fi. Khumbula into yoba ngaba umntu uyakwazi uthi enayo loo mali yedatha kanti kuloo ndawo akuyo uzawusokoliswa yindlela unxibelelwano olukho ngakhona, mhlawumbi inethiwekhi ayikho. Kanti xa urhulumente weli ebenokwazi ubafakela irutha binokwenza umsebenzi lula loo nto noba ngaba idatha mayikwazi ukufikeleleka emntwini wonke.

kumaqonga ezonxibelelwano kuxhaphake kakhulu kwaye kuphetha kuchaphazela abantu abamsulwa. Iyakwazi ukwenzeka into yoba ngaba abantu bangafuni uvumelana nembono yakho uzibone sowuthukwa kwezo ndawo, sowusisithuko esigcwele ndawo yonke. Loo nto leyo iye yenze into yoba ngaba ungasakwazi nophinda uzithembe ngoba uyayazi uba uluvo lwakho alumanyelelwa ntweni kwaye kwanto oyithethayo iyakwazi ukuba mayiphinde ibe yintlekisa kwabanye abantu. Loo nto ke iye yehlise ukuzithemba kuwe.

Olwam uluvo, ndicinga into yoba ngaba xa uzibukele kubuso bencwadi, uFacebook ukutsho, ngoba uyakwazi uzifumana ezemidalo kwaye ngamaxabiso noko aphantsi.

Into yokuqala ekumele ndiyenzile kukuba ndizame utshintsha ii-settings zayo irutha le yam. Kutheni kunjalo? Ngoba ke kuzawuba nzima ukuba ndikwazi ukuyifumana yona iphasiwedi le ukuze ndizokwazi ukuyisebenzisa. Kukutshintsha ii-settings zerutha le yam, ndenze ii-settings ezintsha ezizawundenza into yoba ngaba ndibe nazo iingcombolo ezintsha.

Yingxaki enkulu kakhulu esinayo leyo kweli lizwe laseMzantsi Afrika. Kwaye unobangela woba mazihle kungokuba abantu abanintsi ubomi babo sebuxhomekeke kwezi mfonomfono nakulaa makhasi onxibelelwano kwaye abasenako bengasenalo ixesha lokufunda amaphepha. Ndicinga ke ngoku uba yeyona ngxaki esinayo kakhulu leyo.